Mmangwane ke mme wa mme, mme rakgadi ke kgaitsadiagwe rraago. Mmangwane o ka nna le seabe mo tlhokomelong ya bana go ba ruta le go ba naya lorato, fa rakgadi ene a ka thusa ka maitsholo a setso le kgokagano ya lelapa ka fa borra ba fapana ka fa ba tswang gone mo lelapeng, mongwe ke fa mme mongwe ke fa rra.

Ditshenyegelo tse di kwa godimo mo ditoropong di oketsa pharologanyo fa gare ga badumedi le bahumanegi. Batho ba ba humanegileng ba kgona go itirela ditšhono fa ba bangwe ba boifa ka ntlha ya go palelwa ke go bona matlo dipalangwa le thuto e e siameng. Seno se fokotsa ditšhono tsa go iphelela botshelo botoka.

Diaparo tsa setso di bontsha hisetori le boswa ka mebala, ditema le mokgwa wa go rwala o amangwang le setso sa morafe mongwe di ka se fa maemo a botshelo maemo a loago kgotsa ditiragalo tse di kgethegileng mo setšhabeng. Di boloka ngwao le go ruta ka ditso tsa bogologolo.

Go kopana ga botaki le mmino go ama setso sa gompieno ka go dira gore mmino o nne le bokgoni jwa go tlhalosa maikutlo a setso, o dule o le motlotlo ka ditso tsa ha haho mme o bope maikutlo a batho ka mmin. Motaki yo ke mo ratang thata ke Kanye West, o tsewa e le ope wa ba ba golang setso ka go dirisa mmino go bua ka ditaba tsa setso sa tikologo le go rotloetsa tlhomamiso ya maikutlo a basadi. Ditiro tsa gagwe di thusa go rotloetsa go tlhaloganya setso sa gompieno le go fetola maikutlo le ditsela tsa go ithuta.

Go tshela mo setšhabeng se se na leng ditso tse di farologaneng go oketsa tlhaloganyo le tlotlo ya mekgwa e e sa tshwaneng mme go aga kagisano le fa go ntse jalo go katla dikgwetlho tsa kgethololo go sa tlhaloganye le kgaoganyo. Go botlhokwa go rotloetsa go akaretsa mongwe le mongwe thuto ka ditso tse dingwe le puisano e bulegileng go aga setšhaba se se.

Re ja kwa manyalong go keteka lenyalo, go ikgapa dijo mmogo le go bontsha tlotlo mo banyalani. Dijo tsa lenyalo di le monate ka gore di tlhophilwe ka kelotlhoko, di apeilwe sentle mme ha ngata di akaretsa tse di rategang ke batho ba le bantsi.

Ee, manyalo a a rulagantsweng ke karolo ya setso sa me ke a tlotla ka gore a kopanya malapa a mabedi a tlhokometse botshelo jo bo sa tswang go simologa, ke tsela ya go bontsha tlotlo le boikarabelo mo lenyalong.

Go nna le mapodisi mo setšhabeng go thusa ka go oketsa pabalesego, go thibela bokebekwa ka boteng le go aga tshepo magareng ga baagi balaodi. Seabe sa bone se botlhokwa mo go humiseng botsogo jo bo babalesegileng le tirisanommogo mo ditoropong.

Ee, ke kile ka tsenela setlhopha sa go ithuta mmino wa Setswana. E ne e le maitemogelo a monate ka gonne ke ne ke ithuta ka ngwao ya rona, re bina dipina tsa setso le go dirisa meropa. Ke ne ke rata pina ya Nkatile mo godimo ga thaba ka gonne e ne e na le molaetsa o o nonofileng wa setso.

Ee, ke kile ka utswetswa mogala ke borukutlhi fa ke ne ke le mo setopong sa bese. Ke ile ka tlaleletsa mo mapodiseng mme ka ithuta go nna kelotlhoko le go se direle mo setšhabeng se se nang le matshosetsi.

Ee, moaparo wa setso wa baTswana o akaretsa mosese wa letlalo kgotsa seshweshwe mo basading le khiba, mokgwapa le di phatlhalatso mo banneng o ba rotloetsa mo meletlong ya ngwao, lenyalo kgotsa dikgaetsho.

Ke rata dikgopa thata fa ke ja braai ka gonne di bonolo, di na le tatso e e monate mme di tsamaisana sentle le di-sause le di kgotlhanong.

Batho ba tshwengwa ke ditiro tsa bogodu, borai, go utswiwa ga dikoloi le go bewa mo mmileng. Dilo tseno di dira gore batho ba ikutlwe ba sa sireletsega, ba tshabe go tsamaya ka bosigo kgotsa ba seke ba dirisa dipalangwa tsa botlhe. Gape di ama ditiro, thuto le boitapoloso ka go ba fokotsa kgolagano le lefatshe.